Ba ka itshireletsa kgatlhanong le borukgutlhi ka go tsamaya ka setlhopha, ba tsamaye le mo ditulong tse e leng gore di bolokesegile, ga e se tsa lefifi, ba itlhokomele go tsamaya mo mafifing bosigo. Ga ba tsamaya bosigo ba nne le gone go apara diaparo tse di bonalang, gore ba se ke ba nna le gone go nna ba tswa setlhabelo le jwa borukgutlhi. E bile mo nakong ya jaana ba ka nna le gone go dirisa le se ba se bitsang di-pepper spray, go ka nna le gone go itshireletsa.

Ke akanya gore bagolo ba ka nna le gone go palama mahala ka malatsi a ba ya go bona thuso ya batsofe, ya matlole a bone. Ka dinako tseo, o fitlhelela ba sena matlole a gore ba kana le gone go ya ko dibankeng kgotsa ko di-shop-ong tse di rileng ko ba bonang matlole a bone teng, dithuso tsa bone teng. Gape, e ka nna ka matsatsi a ba yang di-date tsa bone, nako tsa bone tsa go ya ditleliniking kgotsa ko dipetlele. Le tsone dinako tse o e ka nna tsa thuso thata ga ba ka nna le gone go palama mahala.

Helicopter-ra e ka dirisa go thusa baagi ka go nna le gone go tsamaisa balwetse kgotsa go ba tlisetsa melemo, kgotsa go bona tsa kgolo ya selegae ka go tsamaisa dithoto tse di tswang ko ditulong tse dingwe go di tlisa mo tulong ya selegae. E nngwe ke go tsamaisa baeti kgotsa baitsanape ko dikarolong tsa selegae tsa setso mo ba go batlisisang ka ga lefelo le o la setso le ba le fitlhelang mo selegaeng. Jaanong helicopter-ra e ka nna le gone go dirisiwa ka ditsela tse di ntseng jalo.

jwa dikotsi mo metseng ka go tlhoka dipone di nna kwa godimo ka gonne ke tšhono ya batho go tshwara di poo, go kgothotsa le go bolaya, go tsenela le batho mo malapeng. Nako tse dingwe e nne le dikotsi tsa dikoloi mo o fitlhelang teng motho a sa apara diaparo tse di bonalang a feleletse a tšhaisitswe ke sejanaga, seo se baka dikotsi di le dintsi kwa metseng.

one kgotsa terminal two, ke puo e e diriswang ga bapalami ba difofane ba tswa go palama kgotsa ba ya go palama difofane tse di farologaneng ko boemofofaneng. Mo e leng gore terminal one e ka tswa e le sefofane sa leina le le rileng terminal two le yone ke sefofane sa leina le le rileng.

Ba tlhoka kgotsa ba lekanyetse ba dipalangwa tsa dithoto, ba tlhoka katiso, ba tlhoka go katisiwa gore ga ba utlwa ba lapile, ba ka nna le gone go ikhutsa ka gonne nako tse dintsi le ge ba ikutlwa ba lapile, ba pateletsa go tsaya maeto a e leng ka feleletsa tshotse matshelo a bone le ba batho ba ba mo ditseleng. Mo dinakong tse dintsi gape ba tlhoka go rutiwa gore ba seke ba tsamaya ba ema ba fa batho di-lift-e go palama, ka gonne seo se ba tsenya mo dikotsing ka nako di le dintsi. Jalo ba tlhoka katiso ya go tshwana le tse, gore ke eng tse ba tshwanetseng go di dira, le tse ba sa tshwanelang go di dira ga ba tsamaya mo ditseleng ka dithoto.

Se se ka tokafatsa ikonomi ya porofense ka gonne baeti ba le bantsi ba tlabe ba thologela , mme barekisi ba selegae, mabenkele, ba ka nna le gone go ungwelwa go tswa mo bontsi-ntsing jo bo tla be ba thologetse koo. Mme puso le yone e ka nna le gone go tokafatsa mela ka go nna le gone go baakanya mebila mo bapalami ba dibaesekele ba tla be ba taboga teng ka dibaesekele tsa bone, go baakanya mela mo di tseleng, go baakanya le di-pothole-u, le go thusa gore ditsela tse o ka nako e o di kwale, go nna le gone go amogela marathon-e oo.

Ee, puso e dira mo go lekaneng, e dira mo go lekaneng ebile e thusitse thata go fa bagodi ditlhwatlhwa tse di fokoditsweng ga ba dirisa dipalangwa tse di farologaneng ka gonne ke bagodi, ga ba dire, ba na le tšhelete e e lekanyeditsweng, ka jalo ditlhwatlhwa tse di nna le gone go ba thusa thata gore ba kgone go diragatsa kgotsa ba ya ko maetong a ba batlang go a fitlhelela.